Batswana ba apara seope, le makgabe le seramphetšhane, mme ba ne ba di apara bogologolo. Mme go ne yanong go fetogile bo mme ba apara dishweshwe, bo ntate ba apara disutu.

Ee, ke tla akanya jalo ka gonne ke moaparo wa borremogolo ba rona, bo e leng gore ba ne ba tlotlega, ba tshwere khuthi ya seTswana tota.

Ke moaparo wa seshweshwe ka mo magetleng le dituku mo tlhogong tse ditshweu. Go re ke re o montle ke ka gonne e be e le wa basadi ba go batla mosadi, ba tla go mo apesa moaparo oo o montle.

Ee, ke bona e le yone e rotloetsang bana gore ba apare moaparo o ba o aparang mo segompieno, ka gonne bogologolo ne go apariwa matlalo a diphologolo. Mme a sa apare mmele otlhe, mme go ne go bonala ka selo se se tlwaelegileng fela.

Di bontsha ka diaparo, diaparo ke buelela mo mmaleng wa diaparo le setso se a tswang ko go sone mo Aforika Borwa. Se be se bontshe ka dibaga, go tshwana le matlalo a diphologolo jaaka letlalo la kgama, go bontsha kgokagano ya setso le tlholego. E be di bontshana ka dilwana tsa go ikgabisa kapa o ka bitsa ba jewellery, ke mabenyana a lotlhaka, manaka, megala ya manaka le ditshipi. Di bontsha setso le kgolaganyo ya one mekgwa ya bogologolo. Ka sekai, baSotho ba ba aparang mokorotlo ya letlhaka le hutshe.

Mosadi o nyetsweng o tshwanetse go apara mosese kgotsa mogagolwane o bophara, o apesitswe godimo ga diaparo tsa gagwe. Gape a ka nna a o apara ka tuku kgotsa ditlhako e tsididi, mme a ba a sa tlhole a apara diaparo tse di khutshwane kgotsa tse di supa g mmele thata. Ka gonne ke sesupo sa gore se tse a nyetswe, mme jaanong o tshwanetse go itshwara ka tlotlo. Ebile ke go bontsha gore ga a tlhole a le ngwana, mme o setse a le mosadi yo o ikemiseditseng lenyalo.

Diaparo tsa SeTswana bogologolo di ne di dirwa ka matlalo a diphologolo le letlhaka, ka gonne dilo tseo di ne di le motlhofo go di bona le go sireletsa mmele. Moragonyana ba simolola go dirisa masela, le kgetsi le dikobo. Meaparo ya teng ke e itseng, mosese, motshwane, khiba, letlhaka, thobane.

Ke akanya gore kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore diaparo ke tsela ya go bontsha dingwao, seriti le boitshwaro jwa mosadi. Diaparo tsa setso di bontsha gore mosadi o mo dingwageng di fe, o nyetswe kgotsa nnyaa, mme gape di bontsha tlotlo ya gagwe mo bathong le mo lapeng.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, ka gonne diaparo tsa setso le di-fashion-e tsa segompieno ga se dilo tse di farologaneng. Di ka kopangwa go tlhama mokgwa o o bontshang setso le fashion-e ka nako e le nngwe.

Ditso di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka go tlhophisa masela, kobo le mebala. Mme diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa le boitshupo jwa basadi mo setšhabeng.

Ee, fashion-e ya gompieno e thusa go lekalekana ga basadi le banna ka go fa mongwe le mongwe tsholofelo ya go itsega, go boloka boitshwaro, le go tlosa mekgwa e e thata ya setso e e beilweng mo basading fela.